Iinthelo ezitjalwe ngendaweni yangekhethu, amabhanana, amahabhula maperegisi namalamune.

Iinthelo lezi nazitjalweko zisiza umphakathi ngokuthi nasele zifunwa ziyadliwa, zibuye godu zithengiswe, zingenise imali.

Iinthelo zikudla okutjalwako, ziyatjalwa, zithi nasezivuthiwe ziyadlaliwa. Zidliwa zingakaphekwa, zinomsoqo omnengi.

Iinthelo engizaziko, yibhanana, ihabhula, yiperegisi, yidribe nelamune.

Isithelo engisithandako yibhanana.

Iinthelo zinezakhamzimba ezibaluleke khulu emzimbeni, ezenza bona umzimba uhlale uphile kuhle, uvikeleke nemalwelweni.

Kuqakatheke khulu ukuthi umuntu adle iinthelo qobe lilanga ngoba zinezakhamzimba ezifunekako emzimbeni womuntu.

Amagama weenthelo ezihlanu ezimila ebusika yikiwi, yipiyere, ihabhula, yilamune nepenabhula.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo, umengu, ipiyere, iperegisi, yidribe nehabhula

Amarula isithelo esifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela.

Kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga ngombanyana zinezakhamzimba ezifunekako emzimbenabo kuthi bahlale baphilile bebakhule kuhle.

Kulungile bona abadala, amaqhegu neenlukazi, badle iinthelo qobe lilanga ngombanyana zinezakhamzimba ezenza bona baphile saka, bangabi buthakathaka.

Ibhanana isithelo eside, esineswigiri, esithi nasivuthwako amakelo waso abe lithanga ngebala.

Umbala webhanana ulithanga.

Ibhanana lino-Vitamin B six no-Vitamin C.

I-Vitamin C etholakala ebhananeni isekela amasotja womzimba.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa, yihabhula, yibhanana, yiperegisi, yidribe nelamune.

Iinthelo okateleleke bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle, ikhabitjhi, izambana, ithanga, i-spinach nebhiyede.

Iinthelo ezihlaza ngokombala, iphepha ehlaza, yikhabitjhi, yilethisi, yiphizi ehlaza nesipinatjhi.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngebala, i-apula, yitamati, yikhabe, yiphepha ebovu, yipelepele.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngokombala, yibhanana, yipiyere, yihabhula, yiphepha esarulani, yilamune.

Ihabhula emzimbeni womuntu lingavimbela amalwele afana nowehliziyo nokugula kweswigiri.

Ihabhula line-Vitamin C ne-Vitamin B.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle khulu emnothweni.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle yibhutata netamati.

Ilamune liyasetjenziswa ukwenza umtjhoga wokulapha.

Ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu ngoba zinepilo.

Kuyakghonakala bona umuntu azitjalele iinthelo ekhaya ngokwenza isivande.

Ikiwi insudu ngaphandle, ihlaza ngaphakathi, ineentanga ezinzima.

Ikhokhonathi insundu ngaphandle, imhlophe ngaphakathi, inamanzi ngalibisi.

Ivithamini elikukhokhonadi lisiza esikhumbeni nokwakha amasotja womzimba.

Umengu usithelo esisarulani, uyatjhelela ngaphakathi, uneswigiri.

Ivithamini ekumengu yenza bona ubone kuhle, ube nesikhumba esihle, kuvikeleke namalwelwe wehliziyo.

Ikhabe linombala ohlaza ngaphandle, libovu ngaphakathi, linamanzi amanengi, lineswigiri, lineentanga ezinzima.

Iinthelo ezizimilela emmangweni, ezidliwako, yidorofiya nomnombela.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zikhule, yibhatata, yiphepha, yitamati, yibhanana, yi-olive.

Iinthelo ezingafuni umtjhiso bona zikhule, ihabhula, ilamune, yipiyere, yidribe neperegisi.

Ilamule isithelo esisarulani ngaphandle nangaphakathi, sineentanga ezimhlophe.

Ilamune linezakhamzimba ezilwisana namanceba kuthi aphole masinyana, lakha namasotja womzimba.

Umengu uhloma ngoSinyikhaba ngoba kusuke sekutjhisa.

Uswiri unesakhamzimba esinguvithamini C, esakha amasotja womzimba.

Iinthelo zokwenza iwayini, yidribe, yipiyere, yihabhula, yipenabhula nelamule.

Iinthelo zokwenza ijuzi yidribe, yipiyere, yihabhula, yipenabhula nelamule.

Iphopho inesakhamzimba esivikela kukankere.

I-Vitamin A ne C, zakha amasotja womzimba, zivikela amalwelwe wehliziyo, zenza nesikhumba sibe sihle.

Iinthelo ezisiza umuntu onomraro wobulwelwe bamehlo, yibhatata, yibhanana nomengu.

Umhlobo wehlabathi okghona ukuveza iinthelo kuhle, ngolidaka ngoba ubamba amanzi.

Iinthelo ezifuna amanzi khulu ukuze zikhule kuhle, yipenapula, yidribe nekhabe.

Amaperegisi ahlukile ngombala, anentanga ensundu ngaphakathi.

Imirorho mifino elihlaza ngebala.

Imirorho itjalwa ngokufaka imbewu ehlabathini nobanyana ithi sele ivelile, uyikhuphe uyokutjala laphokhunye godu, iyamila godu.

Imirorho eyande ukutjalwa ehlobo ngile ethi nawuyitjalako ebusika, ibulalwe makhaza.

Umrorho owande ngokutjalwa ebusika, sipinatjhi sebusika.

Ihlabathi eyenza bona imirorho imile kuhle, yisanda ehlangene nedaka.

Iye, kubalulekile bona abantu badle imirorho ngamalanga ngoba inezakhamzimba ezifuneka emzimbeni womuntu ngamalanga.

Kuqakathekile bona abentwana badle imirorho ngamalanga ngoba inezakhamzimba ezenza bona bakhule kuhle.

Imihlobo yemirorho, yisipinatjhi, yikhabitjhi, yilethisi, yi-broccoli yi-anyanisi ehlaza.

Isipinatjhi sinamakari amade ahlaza, sihlaza ngombala.

Isipinatjhi emzimbeni senza bona ubone kuhle, siqinisa amathambo, siqinisa namasotja womzimba.

Imirorho abafundi esikolweni, ibasiza ngokuthi bahlale baphapheme njalo.

Imirorho uyakghona ukuzitjalela, uzenzele isivande.

Itamati isithelo esibovana ngombala.

Umuntu ongadli imirorho ubanjwa malwelwe lula nomzimba wakhe uba buthakathaka.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkhathi zokuvuna, bujamo bezulu obungasi buhle, iinlwanyana ezidla iinthelo nokuphuka kwemitjhini.

Ibhutata netamati zimila kuhle endaweni eyomileko netjhisako.

Abahlali bemaplasini, ibisi leenkomo libasiza ngokuthi litholakala ngobuduze.

Iye, abantu bangaguliswa yinyama nangabe badle inyama yesilwane esinamalwelwe.

Ngiyakukhuthalela ukudla okuvunwe emasimini kunalokho okwenziwe ngekambiso yesayensi.

Abantu fanele bazitjheje endabeni yokuhlanzeka ngokubutha ngamalanga endaweni yabo.

Iintjhijilo ezande ukuhlangabezana nabalimi ngebanga leenkhukhula, kukuthi baloba koke abakUberegeli nzima.

Iintjhijilo ezande ukuhlangabezana nabalimi ngeenkhathi zeenwuruwuru, ukuthi zimotjha koke ebebakulimile.

Ukutjhisa khulu kwelanga kuyazibulala iinthelo, azikghoni ukuphila la kutjhisa khulu, ziyamotjheka.

Izulu malina khulu ziyafa iintjalo.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu khulu kibosomaplasi.

Iindlela ezingasetjenziswa ukuvikela iintjalo kumawuruwuru kuzivala.

Umthelela omumbi obangelwa matjhuguluko wobujamo bezulu, awuthathelwa ehloko elizweni leli lethu balimi.

Abalimi abonelwe iinwuruwuru abasekelwa ngokwaneleko.

Urhulumende angasekela abalimi abonelwe ziinwuruwuru eentjalweni zabo, ngokubanikela imali ukuthi bathome phasi.

Nangingathenga imbewu yesiphila ngeengidi zamaranda ngilime, ngitjale isiphila ngesilimela bese nakusele iimveke ezimbili ukuthi ngivune, kusahlele iinkhukhula zirhurhule kwasani, iintjalo zemuke namanzi, ngingabawa irhelebho kurhulumende ngisizwe ngehlekelele.

Akakho namunye umuntu okhe wathenga isivuno sami, sengitjho norhulumende imbala ngombana asikho ezingeni elifaneleko.

Isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu.

ISeewula Afrika itlhoge abalimi abatjala ikoroyi ngobunengi.

Angisayiboni ipuphu eyenziwe ngesiphila esibovu eentolo.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila, ngingameluleka bona arhwebelane ne-Amerikha.

Iye, bayayithanda ipuphu yamabele abantu abakerega e-ZCC.

Ukubalekela isomiso kufanele ubhore amanzi, aphume phasi, uthelelele iinthelo zakho.

Iye, isiphila esivunwa eSewula Afrika sithunyelwe kwamanye amazwe, singaletha amatjhuguluko amakhulu emnothweni wekhethwapha.

Ikambiso efanele uyilandele nawufuna ukuthengisela iintolo ezikulu, fanele uye kibo ukhulumisane nabo nivumelane ntanzi.

Imbewu esezingeni eliphezulu yamalamune, ungayithenga ngaphetjheya.

Ama-apula abovu alimeka begodu athengeka eMabulolo.

Ngisutha khulu mangidle isiphila.

Ama-avakhado ngekhethu efumaneka lula khulu.

Amakonyana angamithiko akanambeleko nofana mele uqale bona uwadlisani.

Iye, iinkabi mele uzihlabe zisese neminyaka emibili ubudala, inyama yakhona ingakaqini.

Iye, inyama yeenkomo ezikhamba zidla koke, ingaba yingozi ebantwini abayidlko.

Iinkomo ungazipha netswayi bonyana zibe nenyama esezingeni eliphezulu.

Ukuhlaba ngendlela yesikhuwa kulikhipha loke igazi kunendlela yesintu.

Iye, iinkunzi ezifakwa emtjhinini zife lula, inyama yakhona inepilo.

Inyama yekomo kuthi inambitheke, akuyi ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Akukaqakatheki ukuthi iinkomo zenyama zihlukaniswe, zihlale ngeengabagaba eembayeni ezihlukileko.

Iinkunzi zamabhramani zokuhlabisa amasokana zingathengwa khulu kwaNdebele, eMpumalanga.

Abantu bayawathenga amathambo eenlarheni.

Iye, inyama yekomo ehlatjwe idiniwe iyathengiseka.

Iye, iinkomo nazivulelwa ngesimbi yethoba ekuseni ziye emadlelweni, zivalelwa ngesimbi yesine malanga ntambama, zidla ngokwaneleko.

Iinkomo ezifuyelwe inyama yazo fanele ziphiwe ukudla emini kuphela.

Inyama egcwele amafutha arhadzako ibagelwa kobanyana ifuyo yakhona idliswa khulu.

Umhlobo wenkomo zenyama, omunye nomunye fuze ubenesibaya sawo.

Iinkomo zenyama nawuziraga ngeenyawo naziyohlatjwa, inyama yakhona ayibi nomehluko.

Indlela engcono yokondla iinkomo zenyama, kukuthi zidlele lapho zihlala khona.

Akukho engingakwenza ngenyama yekomo etjhefelekileko.

Udorhodere ohlaba iinkomo zenyama nafudukele ngaphetjheya, ungahlangana ne-SPCA ikufunele omunye.

Ungabatjela bona balinde amalangana uzifake isihlahla somkhaza.

Kuze iinkomo ziphile tswe kufuze uzifake kabili edibhini ngonyaka.

Umango wokufuyela iinkomo zenyama, awufuni ngamazinga wokutjhisa kwendawo nangeemila zesigodi.

Isikhathi esingangenyanga sokulumulisa amakonyana ukumunya, ngiso esilungileko.

Awa, ikomazi yebisi nawuyisenga kabili ngelanga, izalise amalitha alitjhumi webisi ekuseni nantambama, akuyibangeli bonyana yonde.

Ukusenga iinkomo ngezandla akuzizwisi ubuhlungu kuyafana nokusenza ngomtjhini.

Ikunzi yinye ngeze yaziqotha iinkomazi ezikhulu, fanele ulethe enye iyilekelele.

Iinkomo zenyama azikhethi ubulili.

Iinkabi enande zilima zithwala ijogi, zidosa neplurhu, nasele zihlabiwa, inyama yakhona ngeze yadleka, iyaqina.

Iinkomo zebisi zingasengwa unyaka nesiquntu ngaphambi kokuthi zimithe godu.

Iinkomo zebisi fanele uzilethele amanzi ngobuduze ngombana uyazisenga.

Ibisi selibisi, aliyi ngeenkomo, liyafana.

Mina phakathi kwemvu nembuzi, ngingafuya imvu.

Ukukhandela bona iimpungutjha bona zingadli izimvu, ungafuya inja, izithuse.

Okungenza bona izimvu ezimithi zopholotjhe zoke, kungenzeka zinobulwele obuziphetheko.

Ukuthi uzwe iinlelesi nazizokweba izimvu ngobusuku, fanele ufuye inja inande izikhongotha nazifikako.

Angeze kwenzeka bona abantu abeba izimvu ngeteksi bazibathise ijinifomu yesonto, bazithwese idugu endleleni iteksi yakhona nayikhambako kube ngathi bomma bazibuyela ekonzweni.

Awa, ayikho indlela yokwenza bona izimvu zizibuyele ekhaya nakusentambama.

Izimvu ilungele ukuthengiselwa ukuhlatjwa nasele ineenyanga ezingaphasi kwetjhumi nambili ngombana inyama yakhona isuke isathambe kuhle.

Amaqanda athengwa khulu ngombana adliwa ngeendlela ezinengi, anepilo.

Iimpera zingakungenisela imali ngokuthi uzise kumaphaliswano wokugijima kweempera.

Inyama yekomo ithengwa msinya emadorobheni nemalokitjhini.

Abafuyi abanengi beziimvu bathanda ukufuya izimvu ezimhlobo ofanako ngombana bafuna ukuthi zihlale ziimhlobo loyo ungaqaphazelwa ngomunye.

Iye abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Abahlali bendawo yangekhethu baraga ipilo ngeenkhathi zesomiso ngokuthi babalethelwe amanzi ngamakani wamanzi.

Emtjhisweni olethwa matjhuguluko wobujamo bezulu abalimi bangazisiza ngokuthi bathelelele.

Awa abalimi beSewula Afrika beminyaka ehlukahlukeneko, bobulili obuhlukahlukeneko nombala ohlukahlukeneko abazuzi ngokulingana emnothweni welizweli.

Awa akusingiyo yoke inyama ezele enarheni yeSewula Afrika yeenkomo zokwetjiwa. Enye yetjiwe, enye ayiketjewa.

Inyama yekomo esanda ukuhlatjwa iphophiswa igazi ntanzi ngombana iba mnandi naliphophileko.

Awa akukho engikusola ngotjwala besintu.

Abanye abanengi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini badzimelele khulu ekufuyeni nokuthengisa iinkukhu. Abasibanengi abathengisa ezinye iinyoni njenge iinciliba negaliguni ngombana akusilula ukuzikhulisa.

Inyama yekukhu iyabiza ngombana iindlela yokuzikhulisa amalanga la iyabiza.

Iye abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima, nange urhulumende angabasekela ngeemali neensetjenziswa.

Abantu bemakhaya bathanda khulu ukufuya ngombana bungenisa iimali ngokuthengisa ifuyo.

Iinhlahla zefuyo azisatholakali eendaweni zemakhaya ngombana akusilula ukwakha iintolo zokuthengisa iinhlahla eendaweni yemakhaya.

Iye abantu ekhabe bahlala eplasini elithileko esele lithengwe ngomunye usoplasi. Banelungelo lokunande babuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho ngombana kulilungelo lalabo egade bahlala lapho bakhambela lapho.

Abantwana babasebenzi bemaplasini abayi boke eenkulisa.

Ongakwenza ngeziimvu kukuthi uthengise uboya bazo namkhana uzihlabe uzithengise.

Umsebenzi wamabele kukwenza ipuphu nokwenza umthombo wokwenza utjwala.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe ngenyanga.

Abomma bayadinywa amathuba kwezokulima.

Ukutjalwa ngobunengi kwesiphila eSewula Afrika kukhulisa umnotho ngokuthi, isiphila siyathunyelwa nemazweni wangaphandle.

Ama-avakhado afumaneka lula khulu ngekhethu.

Amadamu asiza iinlwana ngokuthi zisela kiwo.

Amakghono wokuhlinza esilarheni ayafundelwa eyunivesithi ngombana nawumhlinzi kuqakathekile ukuba nekghono lokuhlinza.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

Unobangela wokuthi izimvu zetjiwe khulu kukuthi bazithengisela abanikazi beenlarha. Zinenyama emnandi.

Ubujamo bomtjhiso wendawo kubanga bonyana amanye amazwe athenge isiphila kamanye angazitjaleli.

Amanzi abhoriweko ngeze anela kuhle ukuthelelela, amasimu amakhulu eSewula Afrika.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu kibosomaplasi.

Iye ngingakufundela ukulima.

Iye amahlelo enziwako ekuthuthukiseni abomma nelutjha kezokulima eSewula Afrika anele.

Iye amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu ephasini anele.

Ama-app afundisa ngokulima esikhathini sanje aqakatheke ngokuthi ilwazi ulithola ngobuduze.

Iinkomo, imbuzi neziimvu ungazipha amabhali bona zihlale ziphilile zingakhuli.

Imihlobo yemirorho emihlanu yi-lethisi, ispinatjhi, i-broccoli, ikhabitjhi ne-asitaragasi.

Abatjha kuthi bathande zokulima bangafundiswa ngazo ngeenkolweni.

Abantu beendaweni zemaplasini ababalimi abasakhasako bangathuthukiswa ngokuthi banikelwe iinsiza zokulima nelwazi.

Abasebenzi bemaplasini baphila ngaphasi kobujamo obungasibuhle ngombana abanikelwa izambatho ezifanele umsebenzi wabo.

Udumbana basaba ukumusenga ngombana uyararha angakulimaza.

Ifuyo ongayithenga nawuhlala elokitjhini ziinkukhu ngombana ziyavaleleka.

Umthelela emphakathini wobujamo obumbi abasebenzi bemaplasini abaphila ngaphasi kwawo ukuthi bangagula nokobana balimale.

Ubulelesi bokwetjiwa kweeziimvu endaweni yekhethu bukhulu khulu.

Umbono wami ngendoda efunyenwe endleleni yemaplasini. Ikhamba ngekhumbi ilayitjhe izimvu ezilitjhumi, yathi iziphe ilefte kukuthi bekazebile.

Ekadeni abantu bebonga amanzi ngokuwathela ngeentankeni.

Isikhumba sekomo esilarheni nabaqeda ukuhlinza bayasivasa.

Emarubhini wekhenu emaplasini nakafunyene bona kunezenjiwa. Indawo leyo ilawulwa ngurhulumende, njengabahlali balapho bangaphambilini ningazuza ngokuthi niyokubhalisela imali kurhulumende.

Awa angeze kwenzeka bona abantu abeba izimvu ngeteksi bese bazimbathe ijinifomu yesondo, bazithwese indugu. Endleleni iteksi yakhona nayikhambako kube ngasuthi bomma bazibuyela ekonzweni.

Esilarheni iinkomo zihlatjwa nakunenyama efunekako ngombana nayingahlatjwa ngamalanga ibekwe ingathengwa ngeze isaba yihle.

Awa ikukhu ahlubeki ngamanzi amakhaza.

Amadamu asiza umphakathi ngonga amanzi. Nangokulawula amazinga womtjhiso.

Ikhabe sithelo esibovu ngaphandle sihlaza ngaphakathi, sineentanga ezinzima sineswigiri.